Ngaphambi kokuba umuntu aboleke imali ebhange, kumele kqala acabange izikweletu zakhe ukuthi ngabe uzokwazi yini na ukuyikhokhela leyo malimboleko le aphinde ayiphindisele. Aphinde futhi acabange futhi i-interest, acabange i-interest-i yaleyo mali leyo, ukuthi interest-ke yona i-reasonable yini. Aphinde futhi acabange i-term ye loan yakhe yokuthi uyokhokha isikhathi esingakanani, leso sikhathi ayosikhokha iyobe isiphinda phindeke kangakanani leyo mali leyo.

Ziba nomthelela omkhulu, ngoba ukubone ukuthi isikhathi esiningi abanye bathatha isikhathi eside sokuba bakhokhe bayikhiphe imali leya mshwarensi lo. Abanye especially mhlampe abantwini abantwini abashonelwe bagcina manje sebeyokwenza iy'kweletu bethathe iy'mali komashonisa bethathe iy'mali emabhanke ngoba benzela ukuthi bakhave leyonto abayikhavayo, mase imali isingenile manje beyoyiphindisela. Kodwa-ke into eyinkinga ukuthi leya abayithathile isihamba nani? Isihamba ne-interest. Ileyonto eshayana kakhulu.

Umngani ngingamxwayisa ukuba angayikhiphi iphini yakhe yasebhenki, ngoba wonke amabhenki ahlale esitshela ukuthi abasoze basifonela bacela iphini yasebhenki. So, uma ufonelwa umuntu ethi owase bhenki ufuna iphini yakho wokwazi ukuthi akusiyo iqiniso le ibhenki alisoze lakubuza iphini yakho ngoba iphini yakho yinto yakho eyimfihlo, imfihlo yakho ekumele yaziwe wuwe wedwa.

Ukuthumela imali kwabanye abantu, kuzoba ukuthatha i-loan. Kqala kwakudingakala ukuthi uye khona ebhenki kodwa manje awusakwazi akusekho isidingo sokuthi ukwenze lokho. Okunye futhi ukuvula i-account, i-account aysekho isidingo sokuthi usiyele ebhenki, usuyakwazi manje ukuthi u-download-e i-app kwamanye kwamanye amabhange u-download-e i-app yabo, umase u-aplayele i-account, amakhadi akho bakuthumelele wona ngama-courier. Kuzoba ama-bank statement, i-bank statement sebeyakwazi manje, usuyakwazi manje ukurikhwesta laphaya kwi-app yakho, bakuthumelele yona nge-email.

Umbono wami owokuthi kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu abe nemali ayibekile eceleni elinde lezo zimo eziphuthumayo, ngoba amakhadi okukweleta iwona agcina esezifaka ey'nkingeni, iwona asifaka ey'nkingeni zezey'mali. Iy'nqumo engizithathayo yizona impela lezi ezisifaka ey'nkingeni zezey'mali. Kubalulekile nje uk-save-a ubeke eceleni imali ezogada lezo zinto eziphuthumayo. Kunokuthi ube nekhadi lokukweleta ngoba lona lihamba nenzuzo ngaphezulu uma usuyikhokha leyo mali leyo, and kfanele kube nanenzuzo ngaphezulu.

Kubalulekile kakhulu ukuqonda isikhathi sokulinda somshwalense wakho owuthathayo. Ukuze ube nalo ulwazi uma kuwukuthi khona into eqhamukayo, asike sithi ushonelwe. Uma ushonelwe ungasazi isikhathi sokulinda, usuke usenkingeni kakhulu ngoba uzothi uwuthathile umshwarensi usaney'nyanga ezimbili, kuwona umshwalense, umuntu ashone wena ube nokuthi ukhaviwe vele so angeke uze ube nankinga. Usuyafika khona kumshwalense sekuthiwa cha, isikhathi sokulinda iy'nyanga eziyisthupha lapho sunenkinga, othandiweyo wakho angeke usakwazi ukuthi umfihle ngoba ney'mali azikho. So kubalulekile kakhulu ukuze ukwazi ukuhlelela yonkinto.

Amanani awo umshwalense, imshwalense eminingi iyabiza kakhulu, ayabiza kakhulu. So abantu abaningi bake bafune lowo othe ukuba cheap-u nyana, bafuna lo oshibhile, futhi bafuna lo wokuthi uma kuwukuthi imoto ilimele, imali lo oyikhokha ngaphezulu wena le ebizwa ngokuthiwa i-access kungabi imali enkulu. Imshwalense eminingi ama-access akhona aba makhulu, aba makhulu kakhulu. Eminye imishwalense iba-strict kakhulu kuthi uma kungena icala lokuthi imoto ilimele ba-investigate bagcine bengafunanga ukuyikhokhela imoto.

Abantu into okumele bayenze eyokuba, bangayibalekeli imali bengayidingi, nanokuthi umuntu akaboleke leyo mali ayidingayo, angathi umuntu enezinkinga ezingange-thousand yena koda aboleke imali engango-ten thousand kodwa izinkinga zakhe zingango-one thousand. Nanokuthi kubalulekile ukuthi uqale ebhenki lakho uma kuwukuthi uyazibona ukuthi khona isimo esiphuthumayo ukuba ibhenki lakho lona lijwayele ukuthi i-interest ibe phansi kakhulu.